Kgetlho la ntlha e ke palama sefofane. Nne ke ikutlwa ke le motlotlo tota ne ke ikutlwa ke tshogile tota, gobane o fofela ko moyeng ko , ebile lefelo la ntlha le ka go ya go lona ka fofela go lona a nageng. Ke lefelo la Cape Town mo e leng gore beke ilo fetisa rona le tsone ditsala tsa me.

Go palama sefofane ke yone toro ya me ebile ke bile le matlhatsi tota, go ka palama sone sefofane. Go palama sefofane ke selo se e leng gore sona se tshabisa ona madi a mmele e fela ga o palame ga go se e leng gore se tla diragala. O ikutlwa e ka re o palame yona tekisi yona bese. Ke ka rata re ka palama sefofane go naga ya Aforika Borwa. Ka ya dinageng tsa go tshwana le bo Egepeta naga tsa go tshwana le bona go London e dinaga tsa go tshwana le yona Amerika.

Tsala ya me gore e namele sone sefofaneng go ya ka yona nageng ya ko Nigeria. Tshwanetse a be a na le yone visa le yona passport-o. Passport-o ke yone e leng gore o tla kgona go tsena go tshela yona naga a tsena kwa nageng enngwe. Tshwanetse gore a ye kwa boemadifofane a tsene a tshwere le yona pasa ya hae eleng ga yona bukana ya boitsibiso. A tsamaye go tsena fao a fitlhe a eme yone line ke ra yone tsela ya go ka tsena kare ga sona se kopane re a fologa ka gare ga yona naga ya Nigeria. O tshwanetse go tseba gore a na passport-o ya gagwe o e tshwere, a na a bukana ya boitsibiso o e tshwere, a na dilo tsa gagwe ka moka di felletse mo e leng gore a ga go na selo se e leng gore ga se molaong se e leng gore o a se dira.

Kwa toropong dibese tsa ga bo rona . Ke a di rata gobane ke dibese tse eleng gore di tsamaya ka nako. Dibese tse eleng gore di nametsa batho ka nako, dibese tse e leng gore di go fitlhisa mo e leng gore o ya teng. Ke dibese tse eleng gore baotledi ba tsone ba thomphega ba tlhompha melao ya tsela.

Go dirisa yona karata e botlhale mathata a o ka tlhakanang le ona kopanang le ona, ke mathata a go tshwana le gore karata e e se ke ya kgona go tshwara yona signal-e yona bese ya motledi. Ke mathata a tshwanela gore e o lebale go ka tsenya yona e tšhelete ya ga go ona madi ga karata gore o kgone go palama tsona dibese.

Gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse gore o fitlhe ka nako. Mo e leng gore dibese di tloga ka nako. O tshwantse re nne motho eleng gore o e wa ithata tota gore a kgone go palama yona bese. Motho yo e leng gore o tla ka nako, motho yo e leng gore o na le one mabaka a a go palama yona bese.

Batho ba yang tirong ke bana ba thata re na le tsona di-strike tsa dibese gobane bontsi ba berekisa tsona dikarata tsa go palama tsona dibese, ge ba sena madi ao ga gona gore ba ka ya tirong ke selo se e leng gore se ama kudukudu ba yang tirong.

Ke bona e le selo se e leng gore se botlhale tota, gore dibese di tsamaye ka nako e rileng gobane e tla fa batho nako. Ya gore motho o tshwanetse gore a be boemo ba dibese ka nako e itseng, ya le ge nna e ka ke selo se e leng gore fa nka bona e le botoka tota gore di se ke di a fetola ka mokgwa wa šhumisiwa ka gonne. Di ntse di šhumisa ona mokgwa wa go o mokgwa wa go šhumisa yona e nako gore di tsamaye.

Nkile ka siwa ke yone bese ka lebaka la go tsoga ka nako e itseng. Go siwa ke bese ke selo se e leng gore se botlhoko tota gobane o itse nako e tsamayeng ka yona, ebile ke selo se e leng gore se tla re fahlolla mo boitseng gore o itse go tsoga ka nako, o itse go dira dilo tsa gago pila gore o tle o kgone go fitlha ka nako ko dibeseng.

Tikologong ya geso dibese di ile di tlhokega ka lobakanyana ka lobaka la go senyaga ga dibese. Go ile ga re tshwara maswe tota gore ka lebaka la gore bontsinyana ne re palelwa ke ya ona mešomo tsona. Ditirong ya rona re ke go ka bankanya tsona dinako tsa rona namela tsona ditekisi gore tsona di-Uber. Ke dilo tse e leng gore ditura tota ebile bese ke selo se e leng gore o se duelela ha botse ke selo se e leng gore madi a sone a tlase tota.